Hlalosetsa molekane wa hao hobaneng o reka dijo tse ka hara lekolokoti haholo ho feta tse omisitsweng.

Dumelang, ke ne ke rata ho le tsebisa hore ho na le basebetsi ba sa fumaneng nako ya ho phomola, le ha e le e nyane feela ha ba sebetsa. And-e ke taba ena ha e dumellane le molao ha e molaong le hanyane, ha ke tsebe re ne re ke ra e lokisa jwang feela ba na le ditokelo tsa hore ba be le hora ya phomolo le ya ho ja ha ba le mosebetsing.

Dumela Lekhanselara ke ne ke kopa kannete o mpo re thuse tabeng ena, ha e sa le re kopile hore re kgutlisetswe lefatsheng la bo rona, feela ho fihlela hona letsatsing lena ha re so le fumane. Kannete taba ena ha ya re tshwara hantle re le ba lelapa, hobane ke habo rona moo hona jwale re tletse naha ena ha re na hae ka lebaka lena. Jwale re ne re kopa hore kannete o mpe o e potlakele taba ena ya rona, o re thuse hore re kgutlele lefatsheng la batswadi ba rona, hoba kannete ha re no tlala tlala e ke ka re ha re na mahabo rona.

Molekane wa ka o no tseba hore ho na le meroho e mengata e ke ya kenwang ka hara makolokoti? Hobane dijo tse tswang ka hara makolokoti kannete di pheheha ka bonolo, ha di nke le nako. Ha di qete le motlakase o ntso re o bedisa dinawa nako e telele. Ah-ah tsena kannete nna ke bona e ke ka re hobane re batho ba sebetsang ha re tjhaisa tlala e iphile matla, re ka kgona hore re etse dijo ka nako e potlakileng hampe, haholoholo dinawa, hobane ra di rata. Nna kannete ke dumellana le taba ena ya hore re reke dijo tse makolokoting, ha ke tsebe hore wena o e bona jwang monna ka.

Nna ke ne ke nahana hore ha mmuso o ka fa bo rapolasi dipeu le metsi, ba ba ba kgona hore ba ba fe meqomo hore ba kgone hore ba tshele metsi le ha pula e nele. Kannete e ka ba tshehetso e e e ka yang hole haholo hoba ba tla kgona hore ba jwale ba be ba nwesetse. Ba sa sebedise metsi ana a tswang ho mmuso, hobane ao a na le hore a ba turele ha se tlamehile hore ba patale. Ke nahana meqomo ya metsi le dipeu kannete ke tshehetso e tla ba kgolo haholo ho bo rapolasi e tswang ho mmuso.

Ke ditaba tse bohloko tsena tsa hore pula e le ya qetela batho mesebetsi hobane e sentse, feela hee ha ho na taba ho tla loka ho tla nne ho ome hape ba le bitse hape mosebetsing. Feela ha ntse le dutse le emetse ho tlo tla le bitswa hape ne nne le tswelle pele ka mesebetsi e meng ya matsoho, hoba ditalente re na le tsona tse ngata. Dintho di ngata tse re ke ra di etsang, eseng feela hore re sebetse dipolasing, re ka nna ra qala le ho ithuta ho roka ka matsoho.

Hantlentle naha ena ya Afrika Borwa ke ya rona kaofela, ha ho na le motho a le mong a ka reng naha ena ke ya hae, a le mong. Re le bangata re le tje re le Mazulu, re le Basotho, re le ke hore batho kaofela ba batsho kaofela batho ba batsho ke bona ba ba ba ba ba owner-rang Afrika Borwa ena bophara. Hoba hona le naha o ho thweng ke ya Basotho ona le leqa le leng mo ho thweng ke Bapedi, Mazulu Maxhosa feela feela jwalo. Jwale naha ena ke ya rona kaofela hleng a mpeng re phedisaneng ka kgotso.

Rona re le ba banka, re na le tshireletso e tiileng haholo ha ho tluwa tabeng ya poho. Kannete re etsa ka bohohle ba rona hore re re baballe dinehelo ho sa kgathalatsehe hore ke tsa tjhelete kapo ke tsa eng. Re etsa bonnete boo ba hore batho ba nehelang ba tshireletsehile ka dinako tsohle.

dipeo tsa rona re tlameha hore re di behe letsatsing eseng re di phutetse ka hara pampiri, o fumane hore pampiri eo e kenelwa ke metsi. Re tlameha re etse jwalo ka dinako tsa kgale, O behe feela mona, ebe o beha ya dipeo tsa hao mo letsatsi le tjhabelang. Di kgone hore di ome ke hore di omisise hore e re ha o di jala, o kwala ka ka lehlabathe o tshela metsi. Di kgone hore di di di ntshe dijo tse o tlo tla o o di korula, re tlameha hore re di omise dipeo pele re di jala.

Re le batjha re ne re kopa keletso kannete ka ditaba tsena tsa ho lema, hobane ntho tse ngata tse rona re di tsebang re di tsebella dibukeng, ha re tsebe ho di etsa ka matsoho. Jwale lona hobane ntho tse ngata le kgona hore le di etse ka matsoho ne re kopa hore kannete le se ke la re fella pelo, le ne nne le be le pelo ya hore le re rute hore le rona re tsebe ho tseba ho lema. Re kgone hore re je dijo tse hantle tse matlafetseng tse loketseng le mmele wa rona, hore re phele nako e telele ho tshwana le lona. Ke tseba ho thwe tsela e botswa ho ba pele jwalo hoba se le tsamaile tsela ena se le le pele, nne nne le re emeleng re re fihle moo mo le leng teng.

Ke e utlwile kopo ya hao feela ne ke re ke o tsebise hore ha ke no kgona ho sebetsa bosihu bekeng ena e latelang, hobane ha ho na motho a tlo nsalla le bana. Nka se siye bana ba ka tlase ho dilemo di ten ba le bang, ke tlameha hore ke be teng ka lapeng ke phehele bana, hoseng ke ba hlapise ke ba lokisetse sekolo. Jwale ha ke theohetse bosihu ke mang a tla kgona hore a etse ntho tseo? Kannete, ke kopa hore utlwisise hore ne ke rata hore ebe ke be ke be teng mosebetsing Bosibo, feela ka lebaka la family ha ke no kgona.

Puseletso ya lefatshe yona ke ntho e teng ha feela o na le dipampiri le bohlatsi bohle le ditokomane kaofela tse mabitsong a ba ha leloko la heno. Ho tshwane sefane le ha feela sefane sa hao le sa bona se tshwana, o na le tokelo le wena ya hore o lwanele lefatshe leo ke le ha ha bo lona.